Izingoma ezimnandi nezin'siginci esisheshayo, amapiyano, pop, pop dance, zivusa injabulo, zinikeza amandla, ziphakamisa umoya zenze uzizwe ukhululekile futhi unesibindi. Izingoma ezicashile nezinezwi eliphansi zivusa imizwa yokuthula, ukukhumbula nokucabanga okujulile. Izingoma ezidukisayo noma ezinezihloko ezinzima blues like blues ballads zivusa usizi ukuzwelana noma ukukhumbula izinto ezibuhlungu ezindlule. Umculo wokholo njenge-gospel, maskandi traditional, unikeza indunduzo ukuchumana nomoya noma nezimpande zomphakathi.

Uma ngingena endlini lomculo lapho kudlala khona abaculi labayizintandokazi zami, kube yindawo ethule kancane nobumnandi futhi umculo osondelene bekuyoba isipiliyoni esingalibaleki. Ngingathanda ukuzwa bukhoma izingoma ezilandelayo, Asibe Happy culwa uZonke Dikana. Le ngoma inokuthinth'kujulile imayelana nokwazisa ubukhona nothando. Ukuzwa amazwi ayo bukhoma kungaba njengokwelashwa ngokomoya, Jerusalema by Master KG featuring Nomcebo. Lengoma idlulisa umoya wobumbano nokukholelwa, ingoma yokukhuphuka emoyeni. Ukudansa kuyo bukhoma kungenza uzizwe uyaphila uchumene nabanye.